Ngokugqoka i-PPE isikhathi eside kakhulu, ngenkathi futhi ngiphatha izibulali zinambuzane, kungangenza ngizizwe ngishisa, ngikhathele, ngingakhululekile, kakhulukazi uma nelanga lishisa. Kungaba yinto ecikayo, futhi-ke angeke ngingazizwa nje ngikhululekile kakhulu, futhi ngiyaziqhenya ngokuthi ngiya, ngivikela impilo yami.

Isinyathelo sokuqala engingasithatha ukuthi ngithinte udokotela wezilwane azongihlolela izinkomo zami ukuthi impilo yazo zinjani, ebese ngibiza i-nutritionist, umuntu ozongihlolela ukudla kwezinkomo zami ukuthi kuphephile na. Mina-ke, ebese ngenzani? Ngenza isiqiniseko sokuthi amanzi eziwaphuzayo a-clean noma angcolile. Bese ngenza isiqiniseko ukuthi ziba nomthunzi owanele ukuze ilanga lingazolontuzana, lingazozithola, ebese ngiyayishintsha kanye nendlela ezidla ngayo. Ngishintsha i-diet yazo.

Ngososayensi wokudla, ngisebenzise iphepha ukupakisha ukudla ngendlela esimeme. Inkinga enkulu kube umswakama, ngoba iphepha limunca amanzi. Ngixazulule lokhu, ngokusebenzisa ungqimba oluvikelayo, siphinde sasebenzisa nezithako zemvelo ezilwa namagciwane ukuvikela ukungcola. Lokhu kusiza ukudla kuhlale kuphephile, futhi kugcineke isikhathi eside.

Mina ngingagqoka i-overall evalekile, amagilavu okuvikela izandla, izicathulo eziqinile zokuvikela izinyawo zami, izifonyo zokuphefumula, kanye nezigqoko zokuvikela amehlo. Lokhu kwakubalulekile ukuze ngivikeleke ezintweni eziyingozi, ezisetshenziswa ekulawuleni izinambuzane.

Na, ngicabanga ukuthi uBab'Nkosi kufanele agcine imbewu yakhe yemvelo, ngoba lokho kumenza azimele ezindlekweni zonyaka zonke zokuthenga imbewu. Imbewu yemvelo ivumelana kahle nendawo yakubo, isiza ukugcina umhlaba unempilo, futhi iyakwazi ukuzivumelanisa nezimo zesimo sezulu. Yize imbewu ye-GMO inganikeza isivuno esikhulu, iphathelene nezindleko, ilawulwa izinkampani, futhi ngezinye izikhathi ayikwazi ukuphindwa isetshenziswa. Ngakho, ngiyakholelwa ukuthi ukuqhubeka nendlela yakhe yendabuko kuyindlela ezinzile, ephephile, futhi ehlonipha imvelo.

Ngamtshela ukuthi ngiyakuqonda ukukhathazeka kwakhe. Kubalulekile ukuthi umhlaba ubuyiselwe kulaba abawulahlekelwa ngendlela engekho emthethweni, ngoba lokho kuwubulungiswa. Kodwa futhi ukuqonda ukuthi udinga ukondla umndeni wakhe, kuyinto ebalulekile. Ngingamkhuthaza ukuthi aqhubeke nokusekela ukubuyisela umhlaba, kodwa futhi azame ukukhuluma nomnikazi omusha wepulazi, ukuthi angathanda ukuqhubeka nokusebenza, noma ukufunda amathuba amasha emphakathini. Abantu abanamakhono anjengaye bayadingeka ukuze lo mhlaba uphumelela. Ngakho kungaba ithuba elisha, hhayi ukuphela komsebenzi.

Okokuqala engikudingayo, abasebenzi abanamakhono nabaqeqeshekile, ngoba ukuvuna ngesandla kudinga ulwazi nokunakekela. Ngizophinde ngidinge amathuluzi afanele, njengemiphini yokuvuna, nezinsiza zokugcina isivuno siphephile. Ngidinga ulwazi lokuphatha abasebenzi, isikhathi sokuvuna nokukugcina ekhwalithi. Kumele ngithole nosizo lwezomnotho, mhlawumbe ngixhumane nohulumeni, noma izinhlangano ezisekela abalimi. Lokhu kuzongisiza ngiqinisekise ukuthi ukuvuna ngesandla kuyasebenza kuyaya, kuyayonga futhi kuyavuna.

Ngingafaka izici ezifana nezibekezelo zesimo sezulu, ukuze abalimi bahlele kahle imisebenzi yabo. Uhlelo lunginikeza amathiphu okulima ahlakaniphile, lungahlola isimo senhlabathi, futhi kunikeze izeluleko ngokutshala izitshalo ezifanele. Ikhalenda lokutshela nokuvuna lizobasiza ukwazi izikhathi ezifanele zokwenza imisebenzi yabo. Uhlelo lungaphinde lunikeze ulwazi lokulawula izifo nezilokazane, kanye nendawo emakethe yokuthenga nokuthengisa imiqhikizo yezolimo.

Amaphakheji ephepheni angaklanywa ukuze ahlangabezane nezidingo zabathengi eziguqukayo. Ukusebenzisa izinto ezisimeme nezishabalalisa kalula, abenamandla futhi alula ukuwavula, futhi abenemiklamo evumela ukuguqulwa kalula kwelebuli, noma usayizi ukuze avumele nezidingo ezintsha emakethe. Lokhu kuqinisekisa ukuthi amaphakeji asebenza kahle, anobungano bemvelo, futhi ahlale efanele kumakhasimende ahlukahlukene.

Isimo sokuqala somhlaba, lapho uZenani Msweli athanda ukutshala khona, sasiyinhlabathi enomquba ophansi kakhulu, ehlupheka ngezinto ezibalulekile, ezifana namaminerali nezakhamzimba ezidingekayo ukuze izitshalo zikhule kahle. Inhlabathi yayiminyene, inganamanzi kahle, futhi yayingenawo umswakama owanele, okwenza kube nzima ukuthi izitshalo zithole ukudla okwanele. Lokhu kwakungavimbela ukukhula kwezithombo, futhi kwanciphisa imvumo.